Nkgono ha ebe o sebedisa di-phone tse tsa jwale, tse tse bitswang ka di-smart phones. O kgona hore o kene ka hare ha internet ya hao, o ba le ditaba. Ke o kena fela ka hara internet, ebile tshwanetse o be le data hore o kgone ho etsa jwalo.

Haholo rakgadi mo ho nang le dithaba signal ya hao e na le ho baleha. Ka hobaneng ha so ka ho se na signal e leng hore e ngata hore e ka cover-a poleke eo.

Nka mo neha tjhelete ya hae, kapa ke mo fe data e nngwe a e kenye pela ha ka. Ka hobaneng o tla kgutla o fumana hore ho na le bothatanyana le batho ba o rekang data ho bona. Le bona ba sa tsebe hore ho na le bothatanyana. Le hona o tla fumana e le hore ha ba na le bothatanyana ka service provider.

Kotsi ya ho sebedisa smart phone haholo ke hore phone ya hao ha e ka utsuwa, ditsotsi tse di kgona hore di kene di kene ka hara banka ya hao e utswitse tjhelete. Ke yona kotsi e kgolo ya ho sebedisa di-smart phones.

Tsela ya ho boloka data ya hao wa ka.

Tsela ya ho boloka data ya hao. Ke hore o dule o e timile ha o sa e sebedise. Le hona ho na le nthwe e bitsiwang ka background data usage. Tshwanetse o dule o nepefaditse hore ho ho na background data usage, if e teng o e time hore o kgone ho boloka data ya hao ka nako tsohle.

Difilimi haholo tse ke sa di rateng, ke tse tse hlahisang banana ba sa apara. Tse ding hape ke difilimi tse e leng hore ha di re rute ka ntho tse etsahalang mo Afrika Borwa mona. Ke tsona difilimi tse ka reng ha ke di rate tseo.

Ho bona hore motho o setse a sebedisitse ho feta wena a patalang. Ke ho check-a hore .

Ho bona hore motho o setse a sebedisitse ho feta wena ya patalang. Ke ho kena ka hara app ya hao, o shebe hore motho oo o e sebedisa jwang data ya hao. Le hona ke yona nthwe nngwe e tla o thusang hore o bone hore motho oo o e sebedisa hantle data ya hao or wa e qeta.

Nka jwetsa batho hore ha ho sa hlokahala hore o tsamaye o ye shopong o ilo reka pampiri. O ka kgona ho thola pampiri ka hara phone ya hao. O bale pampiri ka hara phone ya hao. Hantle le hore o tswe o tsamaye o ilo reka pampiri.

Nna ke sebeletsa mmuso. Jwale mmuso o kentse dipala tsa Wi-Fi mo di-corner-ng mo metseng. Jwale ho tle o kgone ho sebedisa Wi-Fi ena. O ya founung ya hao, o bula Wi-Fi. O tla e bona Wi-Fi e ngotswe mo le hore Wi-Fi. O kena ho yona ha e hloke le hore o kenye password, o kena ho yona and then E ya connect-a. And then o kgona ho sebedisa internet for nakonyana e nyane ka letsatsi.